Ngokuveza ihlangothi namkha ihlangothi elenabako, kuvela bonyana lokha amakhemera namkha izinto ezifakwako ukuveza into eyenzekileko ngaleso sikhathi lokho kungakusiza ukutjengisa ukuphepha kwabatjhayeli bamatrogo namkha angeze basizeka ekutheni baphephe abatjhayeli bamatrogo ngonobangela wokobanyana amakhemere lawa esikhathini sanamhlanje agcine afakwe endaweni engabonakali khulu. Kanti-ke kuthi lokha itrogo leyo itjhayisa namkha yenzekela, ivelelwa sisimo esithize kungakhonakali bonyana kugcine kubonakale bonyana kwenzakaleni namkha kuphephe bunjani, namkha umtjhayeli wetrogo leyo aphephe bunjani. Ngakho ngingatjho bonyana angasiza begodu angasizi amakhemere lawo afakwe ngaphakathi kwamatrogo.

Ngokuveza ihlangothi nangokutjho kobanyana ngikuphi namkha yini okuhlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini? Okuhlukumeza khulu kukobanyana lokha nagade kufaneleke uvuke wazi kobanyana uyokukhamba ngebhesi, iimbhesi nange umuntu nange kumumuntu onitjhayelelako orhamulako gade lokho kuzokuhlukumeza khulu ngombana nange umuntu loya angaba nendlela yomcabango omunye wangeqadi, lapho kungenzeka kobanyana kube nengozi yekoloyi namkha yebhesi enikhamba ngayo. Kanti-ke lokho kuzokwakha indlela yokobanyana ungacabangi ngendlela efaneleko kanti lokho kuhlukumeza khulu begodu kwenza ukuthi ungasathembi nokobanyana ukukhamba ngebhesi kubaluleke kangangani namkha-ke kuqakatheke kangangani kobanyana ukhambe ngebhesi kanti-ke lokho kuzokuhlukumeza khulu.

Ngokutjho nangokubika kobanyana ngikuphi okumbi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaso isikontiri namkha-ke endleleni yokukhamba yehlabathi, kukobanyana lokha nagade ibhesi ikhamba ingayenzeka kobanyana ithole iphantjhara ukobanyana amavili wakhona kungenzeka ayehle namkha abohle, kanti lokho kubangelwa yini? Kukobanyana lokha nagade ibhesi ikhamba endleleni namkha-ke esikontirini akukho lapho ungathola khona kobanyana kunebhodlela eliphasi. Lokho kuzokuvikela kobanyana ibhesi ingatholi iphantjhara leyo. Kanti-ke lokha nagade izokukhamba endleleni yehlabathi namkha-ke endleleni enganaso isikontiri, lokho akukabaluleki begodu lokho akukaqakatheki kobanyana ikhambe endleleni efana naleyo ngombana iingozi zinengi khulu ezingenzeka ngobona ingayithola iphantjhara namkha ungathola ibhodlelo endleleni yehlabathi igcine ihlabeke begodu ithole iphantjhara.

Ngokutjho nangokuveza ihlangothi kobanyana kusiza ngani ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni? Kanti lokhu kuhlathululeka bulula begodu ngingatjho kobanyana kusiza ngani na? Lokha iimbhesi zikhamba eendleleni lapho hlangana neemodere namkha-ke iinkoloyi ezincani, akukabaluleki khulu ngombana ibhesi yona iyisithuthi begodu ikoloyi ekulu ethutha abantu, ibasa emisebenzini nabanye ibasa lapho bafuna ukuya khona, kanti-ke kufaneleke kube nalapho ijama khona izokuthatha abantu. Lokho kuzokwenzela kobanyana lokha nagade bayenzele umzila wazo zodwa kobanyana zikwazi ukufinyelela lapho zifuna ukufinyelela khona begodu zithuthe ngendlela efaneleko, kanti-ke lokho kuzokwenza kobanyana nabantu abaya emisebenzini ngedorobheni namkha lapho baya khona bazokwazi ukufika msinyana namkha-ke ngokurhabileko lapho baya khona.

Lokho kulimaza khulu begodu ukuthinta abantu abanengi khulu begodu njengomkhweli webhesi, kungalimala kungalimaza khulu. Kanti-ke njengokutjho kobanyana kungalimaza khulu, kungonobangela wokobanyana lokha nangiyokukhwela ibhesi kufuze ngibhadele imali enengi khulu ukuze ngithenge lelo thikithi. Kanti-ke lokha nangiqeda ukuthenga lelo thikithi elibizako, nangiyokukhwela ibhesi kungenzeka bonyana ibhesi nayo ikhambe buthaka endleleni namkha-ke ikhambe ingangifikisi lapho ngiyakhona, lokho okutjho kobanyana sele ngibhadela imali enengi khulu for umsebenzi wabo ongasinzima.

Kungonobangela wokobanyana ibhesi sele yona ingafani nentengo yeembaseli, kanti-ke kanti-ke begodu abantu abakhwela ibhesi kufuze babenemali namkha-ke babhadele inani eliphasi lemali lokuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi ukwenzela kobanyana woke muntu namtjhana ungumuntu otlhogako namtjhana ungumuntu oyinjinga kanti-ke isikhathi masikhamba uzokwenzekalala bonyana ubhadele imali phasi lokha nagade uzokufuna ukuya ngemsebenzini kanti-ke nakukuthi mhlambe ufuna ukuya ndawana thize lapho sele kufaneleke kobanyana ufike sikhathana thize namkha sele bakutjelile kobanyana ufike ngesikhathi esikuthi nesithuthi, kanti-ke kufuze kobanyana ufike leso sikhathi, ibhesi ikhona begodu izokwenzela kobanyana ufike ngaleso sikhathi ndawana lapho ufuna ukufika khona ngombana ibhesi sele isebenza ngesikhathi.

Abakhweli bakhona kakhulukazi njengabasebenzi abasebenzela emakhwitjhini sele kungibo abagandeleleka khulu ngombana lokha nagade kuzokukhutjhululwa iintengo yebhesi kanti-ke kuzobalimaza khudlwana ngeenkhwanyeni zabo ukwenzela lokho kobanyana bona bafuna ukufika ndawana lapho basebenzela khona kanti-ke lokha nagade kuzokuhlangahlanganisa ihloko yabo, kungenzeka kobanyana sele bangasakwazi ukubhadela ngemali efaneleko kanti-ke lokho kuzobagandelelela begodu bangasakwazi nokwenza indlela ebafuna ukwenza ngayo.

Kufuze kobanyana lokha nagade kuzokukhutjhululwa intengo yokuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi, kufuze kobanyana abantu babuzwe kobanyana sele bafuna ukubhadela imali engangani kanti-ke lokho kuzokutjho kobanyana bona bafuna ukuzwa kobanyana ibhesi bangayibeka kuyiphi inani lemali ukwenzela kobanyana abantu abakhwela iimbhesi babebanengi. Kanti-ke lokhu kuzokwenza kobanyana benzele abantu babebanengi begodu neembhesi bazokwazi ukuzithenga zibezinengi ukwenzela abantu kobanyana sele bazoba banengi abantu abakhwela ibhesi, ukuya lapho basebenzela khona.

Kufuze kuqalwe inani lokuthenga ipetroli kanti-ke leyo petroli nakho koke nama-oil namkha-ke okukhulu lokhu okufakwa ngeembhesini lokha nagade kufuze ikhambe, kufuze kuqalwe inani lakhona kobanyana sele lona likhamba kuphi, lehlile namkha-ke namkha-ke likhuphukile. Lokho kuzokwenza kobanyana kuqalwe begodu ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, lokho kuzokwenzela kobanyana woke umuntu azi kobanyana namhlanje siyayikhuphula intengo yokuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi namkha-ke siyayehlisa.

Iye, kufuze angenelele urhulumende. Kungonobangela wokobanyana abantu abasebenzako namkha-ke laba abakhwela ibhesi lokha nagade bazokufuna ukuya ngemisebenzini wabo, sele babhadela imali ephezulu khulu begodu abasakghoni kobanyana bazijamele bona ngokwabo nemali abanayo sele bangasanayo kobanyana kufanele bangene lapho kufanele bangene khona. Kanti-ke lokhu kutjho kobanyana urhulumende angathatha igadango, angabeka igadango lokobanyana abarhelebhise namkha-ke abasize ngalokho okuncani anakho.

Iye, begodu banengi khulu abatjhayeli beenkoloyi namkha-ke abantu abasebenzisa iinkoloyi sele namhlanje lokha nagade izokwehla intengo yokuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi sele yehlile kanti-ke bayabona kobanyana lokha nagade bazokutjhayela, batjhayela ngemali ephezulu khulu eenkoloyini zabo, bathela, bathele, bathele eenkoloyini zabo begodu lokho kutjho kobanyana ukuthela kanengana sele kungasafani nalokha nagade uzokukhwela ibhesi ngentengo ephasi namkha-ke lokha nagade sele intengo yokuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi sele iyehlile kanti-ke banengi khulu abazokudoseka, umphakathi, imiphakathi nemiphakathi eminengi khulu sele izokwazi kobanyana sele lokha nagade bazokufuna ukuya ngemsebenzini kufanele bakhwele ibhesi sikhathana thize.

Lokha nagade bakhuphula intengo yokuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi, kungonobangela wokobanyana kubujamo bakhona obuthize njengalokha nagade kuzokukhutjhulwa intengo yokuthela ipetroli lapha emabhesini. Kanti-ke sele izokudura khulu kibo labantu namkha-ke abaphathi beembhesi lezi. Kanti-ke lokha nagade abantu bazokukhwela iimbhesi kufuze nabo bakhutjhulelwe imali yokukhwela namkha-ke imali yokuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi kanti-ke lokho kuzokwenzela kobanyana lokha nagade sele bazokukhwela kufuze babenemali ephezulu khulu ukobanyana bakwazi ukuthenga.